Musi hu na mbingano kana musi muthu a khou mali vhathu vha khou maliwa. Hu ambariwa misisi, midontshi nahone miṅwenda, malungu na makunda. Ndi vhona uri ndi tsumbo ya vhuḓi nga maanḓa kha vhana ngauri zwi sumbedzisa u funa tradition yashu. Na u na u sumbedza uri riṋe ri a funa nyambo yashu sa izwi ri tshi ambara zwiambaro zwa sialala.

Zwiambaro zwa sialala zwi ita uri muthu a pfhe a tsini na vhuṱhogwa na lu livhisa u ṱhogomela kha ene. Ngauri zwiambaro zwa sialala zwi ita uri muthu a pfhesese vhuimo vhune avha khaho na u takalela tshiimo khathihi na zwiambaro zwe a ambara.

Ee ndi vhona uri zwiambaro zwa sialala zwi na vhundeme sa izwi vhunzhi ha vhathu kha musalauno uyu vha tshi zwi ita fesheni. Vha zwi ambara nga tshifhinga tsha heritage month kana vha zwi ambara nga minyanya nga mi tshato nga. Nga musi hu na dziphathi dzo yaho nga u fhambana. Ndi vhona uri vhunzhi ha vhathu vha ano maḓuvha vha zwi ita dakalo na u pembela havho uri vha ambare zwiambaro zwa sialala sialala.

Ṱanganedza vhukuma ha dovha ha vha na mushumo kha vhavenḓa sa izwi vha tshi zwi dzhia sa u pembela havho. Ra vha na malabi a ḓuvha a maḓuvha ane vhunzhi ha vhathu vha ambara hu na mitambo yo yaho nga u fhambana.

Musi muthu o ambara vhulungu kha zwiambaro zwa sialala. Zwi ita uri a vhe a na vhu tshiimo tsha nṱha sa izwi vhulungu vhu tshi imelela zwiambaro zwe muthu a ambara. Vhulungu vhu dovha futhi ha ṱalusa vhutendi ha muthu kha kha zwiambaro zwawe zwa sialala. Sa hezwi ho ya nga u fhambana.

Ee vhunzhi ha vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwa sialala. Ngauri muthu u ya rungisa vhanna vha zwino vha a rungisa dzihembe dza vha phetheni ya sialala. Havha na vhafumakadzi vhane vha dzhia phatheni yeneiḽa ya tshi ya musalauḽa vha i rungisa ya ya marukhu ya musalauno. Zwi sala zwi tshi ita uri vhathu vha vha dzhie zwiambaro zwa sialala zwi fesheni ya vhuḓi nga maanḓa.

Musi muthu muhulwane sa vhomakhulu washu vho ambara zwiambaro zwoyaho nga u ralo. Riṋe sa vhaḓuhulu kana sa vhana vhavho ri a zwi fhiriselwa u sumbedza u sa zwi khou sumbedza ndamuko ya vhafu. Zwa dovha futhi zwa sumbedza uri mu si lu lufuno lwavho lwe vha vha nalwo kha riṋe a lunga ṱuwi. Sa izwi ho vha lu sialala ḽavho

Ee ndi nga ṱalusa tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa. Ngauri hu vha hu takale ḽa vhuḓi nga maanḓa musi wo ambara zwiambaro zwe zwa ambarwa nga vhathu vha kale. Khathihi u tshi khou isa phanḓa na sialala nga nḓila i takadzaho.

Fesheni ya shango ḽoṱhe yo ṱuṱuwedza vhathu uri vha ambare zwiambaro nga vhuḓalo. Nahone vha ḓi kukumuse nga zwiambaro zwine vha ambara. Sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi ambara fesheni nga nḓila dzo fhambananaho u bva mashangoni o fhambananaho.

Ee ndi vhona uri vhaswa vha funa zwiambaro zwa musalauno u fhira zwiambaro zwa sialala. Ngauri fesheni ya musalauno i sumbedza vhunzhi ha vhaswa vha tshi khou i funa. Zwa ṱuṱuwedza uri vha ambarese zwa musalauno u fhirisa u ambara zwa sialala.

Zwiambaro zwa sialala zwo fhambanesa na zwiambaro zwa musalauno. Sa hezwi zwiambaro zwa musalauno zwi tshi zwi sa kateli misisi na miṅwenda. Vhunzhi ha vhathu ano maḓuvha kha zwa musalauno vha to rungisa dzi rokho. Nga phetheni yeneiḽa ya ya misisi ya musalauḽa.

Vha ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi nga nḓila ya vhuḓi nga maanḓa. Sa izwi vhunzhi ha vhathu vha tshi dzhia zwiambaro zwa musalauno vha zwi ita fashion yavho. Zwa ṱuṱuwedza uri vha ambare zwiambaro zwauḓi kukumusa nahone vho ḓalelwa nga dakalo.